Lo wesifazane engabheka ngokuthi abuze imininingwane ngalo muthi lona enjengokuthi, ngabe kuxutshwene kuthakwe ngani lo muthi lona? ebese ehlola ngokuthi wenziwe nini lo muntu lo. Abese ecela ukubona ofakazi bokuba lo muthi lo uyasebenza, abese ekhuluma nabo labo bantu asebeke bawusebenzisa lo muthi ukuthola ukuthi ngabe ngempela ngempela usebenzile na kubona, abantu abaziyo vele ukuba bebephathwa ngamathambo.

Izici ongabhekana nazo uma wakha amalempu kuba nama-wheelchair. Ukuthi ungenza le lempu ibe nokushelela kakhulu okungadala ukuthi umuntu ophusha umuntu ohamba ngale nqola engazithola eseshibilika ewa edonsa kanye naye Lo muntu lona ekhubazekile osenqoleni, noma uma uyenza le lempu ibe nokuhhadlazela kakhulu kungadala ukuthi kubenzima kulo muntu ophushayo ukuthi aphushe umuntu lo okhubazekileyo.

Yebo, yebo, ngiyakholelwa emithini yesintu nokwelapha kwendabuko ngesizathu sokuthi abantu bakithi kusukela kudala bezilapha ngemithi eseduzane nabo nangezihlahla abazitshalile eduzane kwabo abazaziyo ukuthi zikhule kanjani, ziniselwe kanjani, hhayi izinto ezithakiwe esingazazi ukuba zithakwe nani. So ngiyakholelwa mina emithini yendabuko.

Yebo, kubalulekile ukuba abazali bethu sibanakekele njengoba nabo besikhulisile singabantwana. Nabo angithi basinakekela sizalwa besigada besivikela, nathi-ke kuwumsebenzi wethu ukubabonga ngalokho sibanakekele. Kodwa-ke singafani ngemibono singabantu, ngoba kukhona abakholelwa ekuthenini behanjiswe abazali beyohlala ezindaweni zabantu abagugileyo. Kepha mina owami umbono uthi, kubalulekile ukuba unakekele umzali wakho njengoba naye wakunakekela ekuvikela.

Bangabasiza ngokuba kube namakilasi okufundisa abantu ngezinto zokuhlela umndeni. Abantu abaningi emakhaya abazi kabanzi ngezindlela zokuhlela eziphephileyo engeke zibadalele ukugula emva kwesikhathi eside. Nanokuthi kuyiziphi izinto ezinhle ezikhona for umuntu ukuba akahlele. Nanokuthi kunamthelela muni uma ngabe uzala njalo ungahleli, kepha ube uba ungasebenzi.

Bangakuvimba ngokuthi befundise abantu kabanzi, ngokuba akusiyona zonke izindlela zokuhlela ezidala ukugula emva kwesikhathi eside noma ezidala ukuba ungabe usaba nayo inzalo. Kepha zikhona izindlela ezintsha ezingadingi ukuba uhlale uhlale uye esibhedlela noma ekilinikhi ukuyojova. Futhi zikhona izindlela eziphephileyo ezingadingi ukusebenzisa amahomonzi ukuze umuntu avikeleke. Kepha sekwaba ney'ndlela ezinjengo-IUD, ezenza ukuba umuntu avikeleke. Kepha futhi, uma esefuna ukuba nomntwana asheshe akwazi ukuba naye emva kokukhipha into yokuhlela.

Umkhankaso, amadoda singawaheha ngokuba uma eba yingxenye yalo mkhankaso angazitholela ithuba lokuwina amathikithi okuhamba nomngani noma nozakwabo beyobuka umdlalo webhola. Ebese kulo mkhankaso ngigxila ekuthenini amadoda awazijwayeze ukuba anake imizimba yawo anake indlela aba ne-stress-i ngakhona, ebese eyazama ukunakekela ukuphila kwawo, ngezindlela zokudla nangezindlela zokuba alale isikhathi esanele. Ebese ehlala hlale aye emtholampilo uma ngabe ezazi ukuba ulala nomuntu ongekho yedwa, mhlampe ababili noma more. Ebese eyazihlola ngaso sonke isikhathi ukuba akanaso yini na isifo somdlavuza.

Malume, kubalulekile ukuba uyithathe imishanguzo yakho, noma ngabe kuthiwa uyesaba ukuba ubukeke engathi uyagula, kodwa lokho akusilo iqiniso. Ngoba baningi abantu sebeyithatha imishanguzo yengculaza, kodwa bebukeka be-right, bebukeka bephila, bakhuluphele kahle. Kuyokusiza malume ukuba uyisebenzise imishanguzo le ukuze amasosha akho omzimba ahlale ngaso sonke isikhathi enempilo ekwazi ukulwisana nezifo. Ukuze wena malume ukwazi ukuphila isikhathi eside emhlabeni ebese futhi nawe uzizwa uphilile kahle. Lokhu malume angeke kushintshe lutho emzimbeni wakho, ngeke kukwenze ubukeke engathi uyagula. Ngaphandle kwalokho kuyokwenza ubukeke unempilo.

Abantu besifazane basemakhaya bathwele kanzima ngesimo sokuba imitholampilo ithanda ukuba buqamama ukunabo, lokho okudala ukuba umuntu kumele aze ahlele kahle ukuba ahambe ayothola usizo lokuhlela umndeni. Lokho-ke kuye kube yinkinga ngoba kwesinye isikhathi basuke bedinga ukugibela, lokho okusho ukuthi badinga imali yokugibela. imindeni-ke eminingi emakhaya ayithathi entweni. Lokho okusho ukuthi, kwesinye isikhathi ngisho umuntu wesifazane efisa ukuyohlela, akakwazi ngesimo sokuba imali ayikho ngalesosikhathi. Nakwesinye isikhathi imigwaqo uthole ukuthi amanzi iy'moto azingeni ngalapho, okusho ukuthi agcine engaphumelelanga emtholampilo.

Le mikhiqizo lena ngingayihlola ngokuba ngibuze umnikazi wayo lona oyidayisayo ukuba, usenesikhathi esingakanani eyikhiqiza? ngabe bangaki abantu asebesindile kulemikhiqizo. Ebese ngicela ubufakazi obungaba mhlampe uhlelo lokuba umuntu azichaze ukuba sekumsize kanjani, lokho okwenziwayo ey'nkundleni zokuxhumana. Ebese ngibuza ukuba le mkhiqizo yakho ingabe ehloliwe na ukuba iphephile? Lokho-ke sengingak'hlola ngokuba ngimubheke ezinkundleni zokuxhumana kanye ukuba unazo yini izitifiketi zokuba enze le mikhiqizo ayenzayo. Ebese nakhona ezinkundleni zokuxhumana ngiyabheka ukuba ngabe bangaki abayifakazelayo le mkhiqizo yakhe.

Mkhulu, uma uyobhalisela impesheni kwa-SASSA, uphatha umazisi wakho, uphathe ubufakazi bekheli, uphathe ubufakazi bokuba ushadile na, uphathe ubufakazi bokuba ikhona yini na enye impesheni oyitholayo ngasese eqondene nawe, uma ngabe ikhona. ebese uphatha isitifiketi mangabe eseshonile unkosikazi wakho, uphathe isitifiketi sokushona kwakhe.

Ngingamuhambisa emtholampilo ukuze eyothola ukwalulekeka okufanele ngokuba imishanguzo lena kumele ayidle kanjani, aziphathe kanjani ukuze lento emphethe iphele, losi sifo sofuba siphele. Ebese senza uhlelo ekhaya lokuba aqashwe ukuba ayidle ngendlela efanele le mishanguzo futhi ayiqede ngesikhathi esiyisithupha sezinyanga. Ebese sihlala hlala simgade ukuba uyadla yini ngendlela efanele, akakwenzi okungafanele. Ebese ngaso sonke isikhathi simeluleka ngokuba uzobangcono sihlale naye, singamshiyi eyedwa.

Gogo, isifo sofuba sithelelana, ngokuba ubesendaweni eyodwa nomuntu ophethwe yisifo sofuba. Lokho kusho ukuthi ngesikhathi uma ekhuluma, ekhwehlela, noma ethimula, noma ecula, lawo magciwane lawo, ayantanta emoyeni efinyelele kubantu abaseduzane naye. Ebese-ke sitholakala kanjalo isifo sofuba, futhi sithelelana nakanjalo.